Umdlalo obalulekileyo endakhe ndambukela endiwukhumbulayo ngumdlalo owetenisi, owawudlalwa kwisikolo sam. Into eyabangela ukubana ungalibaleki, uhlale esengqondweni yam, yingokuba kulaa mdlalo umngani wam waye wayengoyena ogqamileyo nowayenza laa mdlalo abe yimpumelelo kwisikilo sethu.

Xa unyana wam enomsindo osempumlweni futhi kwifowuni yakhe kukhona imidlalo enobundlobongela, loo nto ithetha ukuthi xa unyana wam ethe wanogquzulwano naye nabani na umntu, kulula ukuba amlimaze okanye ambethe okanye alwe. Loo nto ithetha ukuthi unyana wam kungaba siya ekugibeleni simbona evalelwa etolongweni ngenxa yokulimaza abantu okanye alinyazwe ngenxa yokulwa.

Oyena mdlali endimthanda kakhulu kwibhola ekhatywayo nguKhune Shabalala. Ndimthanda kuba ngumdlali oke waqaqamba kakhulu kwilizwe lethu loMzantsi Afrika futhi uke wenza umsebenzi oncomekayo.

Iintlobontlobo zemidlalo ezikhuthaza intsebenziswano nomanyano yibhola ekhatywayo, ngumdlalo wokubaleka ireyisingi, ngumculo.

Urhulumente makavule amanye amathuba kwizikolo zonke ukubana kungabikho nasinye isikolo esingazi ubanawo umdlalo. Futhi kuvumeleke imidlalo yonke ezikolweni ukuba idlalwe ngabantwana ukuze abantwana bafumane izakhono zabo kwimidlalo yonke. Umntwana akhule ezazi ukuthi unesiphi na isakhono futhi isikolo sikwazi ukuncedisana nesakhono somntwana lowo ukuze aphumelele abe ngusomaziwayo elizweni.

Ezemidlalo ziyakwazi ukwakha nokuqinisa ubuhlobo kuba xa kudlalwa imidlalo niyakwazi ukubana nithembane ekudlaleni, ninikane amathuba futhi nixhasane ngento yonke.

Imidlalo endingacebisa abantu ukuba bayidlale kwimidlalo yeintanethi, umdlalo wokuqala ngumdlalo wokubalekisa kweemoto. Ngowona mdlalo omnandi kakhulu, i-car racing. Nomdlalo webhola ekhatywayo, nawo ngomnye wemidlalo emnandi futhi ngumdlalo owaziwayo elizweni nomdlalo owenza ubudlelwane kubangani, kusapho buqine.

Ukuba umntwana wam ngumntwana oneentloni kakhulu ukumququzelela ukuba abazibandakanyi kwezemidlalo kungamnceda kakhulu aphucule indlela anxibelana ngayo nabanye abantwana. Okokuqala xa umntwana ephakathi kwabanye abantwana bedlala kuya ekhululekile angazibambi, akwazi ukuhleka nabanye abantwana, abuze imibuzo futhi baphendulane engenalo olu valo. Ngoko ke umququzeleli kwezemidlalo kungamnceda kakhulu ukuba azane nabanye abantwana futhi akhe ubudlelwane, abe nabangani abaninzi kwiqela lo mdlalo wakhe nakwezinye iindawo esikolweni, emdlalweni nasekuhlaleni ngoba okudlala kwakhe kuyamnceda ukuba aqhelane nabantu.

Ukudlala umdlalo wevidiyo kunye nabantu ongabaziyo kwi-intanethi kungenza ukuba abantu ongabaziyo bakulobele kwenye indawo apho ungalahleka khona. Futhi kulula ukuba bakulukuhle ngezinto ezimbi, bakufundise kwanemikhuba emibi.

Umdlalo owona othandwa kakhulu eMzantsi Afrika ngumdlalo okhatywayo, ngumdlalo webhola. Ngokuba qho xa kukhona umdlalo webhola wamaqela aziwayo, kuye kugcwale kakhulu kwizitediyamu, kubukelwe kumabonakude, upapashe lizwe lonke. Awukho umdlalo webhola ekhatywayo wamaqela abadumileyo oye udlale ungaziwa mntu.